Swiphiqo leswikulu va hlanganaka na swona ku onhiwa ka switirhisiwa ku ku katsa mhaka ya le yi vuriwaka hi Xinghezi hi Xinghezi va ngo vandalism yi n'wani mhaka i ku yiviwa ka ti nghadi ni swifaniso swa le swa le endleleni na ku pfumaleka ku sirhelela.

A swi antswa ku tirhisa data hikuva loko ni kha ni tirhisa data kun'wana na kun'wana na kota ku ku va na na ku tirhisa kota ku tirhisa inthanete kambe ko fana na Wi-Fi, Wi-Fi to tala ti va ti ri fixed hi rito ra Xinghezi like ti va tshama ndhawu yin'wana a ti muvisa muvisiwe so loko ni na data na kota ku loko ni ya dorobeni ni yi tirhisa ni ya kwihikwihi ni yi tirhisa ni vona swi antswa ku tirhisa data mina.

Swo fana na mhaka ya maphephahungu loko ni endla maphephahungu ya mahala mina a ndzi nge vu a ndzi nge vuyeriwi hi nchumu a hi swi tekeni ni zama bindzu loko ni kha ni va nyika mahala vanhu a ni nge vuyeriwi hi nchumu xa kahle i ku va ni ni endla ntsengo wa le hansi maxaviselo ya mina ya ntsengo ya ntsengo wo va wa le hansi hikuva ni lava ku ku ku endla nyana ximalana na mina ni ti endlela bindzu handle ka loko ni va ni tirhisa inthanete ka inthanete hi kona laha va nga ma kumaka mahala mara se loko kha ni va print-tela tlhela ni va nyika va va ni khensa nyana.

ku cinca loku ku nga kona loko swi ta ka mhaka ya ya thekinoloji loko hi ri vanhu masiku lama hi vulavula hi tifoni a ha ha vakelani naswona masiku lama mabulomu ma kona ku tirha foni swi endlaka leswaku loko hi ri vanhu hi nga ha koti ku vakelana munhu a kha a tiva ku hayi ntamu xeweta fonini masiku lama ku endliwa na ti video call-lo loko hi ri vanhu a ha ha hlangani ku endliwa mabulo ku fana na khale xi va xi ri xiswona hikwalaho ka thekinoloji leswi yi nga yi nga tsutsumiseni xiswona wona thekinoloji leyiwani yi hi tekela na mitirho mitirho yin'wana leyi a ku fanele hi yi tirha hi mavoko ma hina ya teka.

Xo sungula loko mfumo wo lava ku wun'wana na wun'wana a va na mfikelelo eka vuhlanganisi bya inthanete ni nga yi veka hi ndlela leyiwani i ku endla i ku meka sure leswaku swilo swa vona swi va na vuhlayiseki like ku thoriwa vanhu va kota ku swi rindza mhaka ku swilo swo tala swi endliwa hi mfumo swi nga ri na na ririndzo van'wana vanhu va fika va swi onha va swi ona va onhela vanhu van'wana hi ku vhele matiko man'wana van'wani vanhu netiweke a yi khomi swona.

Ku xanisiwa hi computer hi loko munhu un'wana a hangalasa mhaka yo biha hi munhu un'wana xin'wani hi loko munhu un'wana a chingela wun'wana ko fane ka ti social media nga katsa WhatsApp, Facebook, Twitter laha munhu un'wana a tshingelaka un'wana a twa ku vava kumbexani ni nga yi hlamusela hi ndlela ya so munhu un'wani a hlekula kumbe ku chavisa munhu un'wana a nghena ka Facebook a n'wi chavisa.

ndzi nga ti sirhelela hi ndlela leyiwani loko foni ya mina yi nga ta yi nga share ri privacy ya mina laha ni xihundla xa mina ni nga pfumeleli loko yi ku ku nyika e xiphemu xa ku ni ku share ni fanele ni ala ni ku no loko hayi ni ku, e-e.

hi ku ya hi mina leyi ni nga yi hlamusela hi ku iPhone yi hambana yi hambane hi ndlela leyi na na foni ya ka Samsung hikuva i Iphone yi tirhisa e system le go vo nge i IOS, IOS ivi Samsung yi tirhisa system leyi vuriwaka ku ri android loko hi cheka tifoni leti timbirhi ti hambanile swinene iPhone a yi hoxi memory khadi khasi samsung ya hoxa memory khadi naswona iPhone a yi na swona sweswo mi ta sendela na ti nsimu mi tirhisa ti share it na swin'wana na swin'wana IPhone yi le henhla na hi mali yi durha ku tlula Samsung.

ti platform ta vuyimbeleri a ti hakeli swona n'waxemu ndzi vonile van'wani va va swiyimbeleri va kha va va rila ku ri mali leyi hakeriwaka ku yona yitsongo naswona munhu a nga koti ku ti endlela xa n'wanchumu a yi fambi hi ndlela leyinene hikuva va rhoba vona va lava ku teka va lava tiphesente ta le henhla swinene.

Mipela mimpimampimeto leyi faneleke hi yi nghenisa eka inani hi fane hi swi tiva ku AI xilo lexiyani xilo programm-iwa na naswona xilo lexiyana xi ta endla leswaku yi nga ha hleketi na hexe hi nga ha koti ku hleketa.

Ni nga katsa mhaka ya ku onha vito ra munhu xin'wani xi onhaka swinene i ku hangalaka hangalasa ka mahungu ya mavun'wa vanhu va a endla ma mahungu ya mavun'wa hi wena ma famba ma tiveka hinkwako ku xin'wana ni nga katsa ku khunguvanyeka ka vanhu hi miehleketo swa vava swi lava munhu a share-ra.

Anakanya u ri ni nhlayo leyi pimiweke ya data ya n'hweti yin'wana na yin'wana xana a wu ta yi tiyisisa njhani leswaku data leyi nga heta n'hweti rona ri nga se hela? Data leri ri heta n'hweti rona ri nga si hela a ni ta yi tirhisa hi vukheta swo fana na ti-TikTok kumbe YouTube a ni nga ta nghena ngopfu leswaku yi heta n'hweti naswona ni nga ta hotspot-a vanhu.

Internet masiku lawa va ku deliver-a na le kaya u nga za ngi u ti khandziyela transport swi olovisa swilo hi mhaka ku a wu khandziya transport-o a wu hakeli u ya kwale kule loko swo va swi ri kule hambi swi ri Cape Town swa fika laha munhu a nga ta va a ri kona.

va nga endla leswaku va kuma lexi vuriwaka ku ri router kumbe Wi-Fi yi vekeriwa kaya leswaku inthanete yi va kona nkarhi wun'wani na wun'wani.

E filimi leyi ni yi tivaku i filimi ya Tsotsi leyi nga act-iwa hi Presley laha a ri tsotsi a va hamba va yivelayivela vanhu laha a nga fika a yiva na n'wana wa vanhu van'wana emahetelelweni ka filimi leyi tsotsi va vuya va n'wi duvula buku leyi filimi leyi hi dyondzisaka ku vugevenga a byi hakeli.

Pfuna swinene hikuva xiyanimoya xa hi pfuna swinene hikuva xihatla xi hi lemukisa eka timhaka hi ku hatlisa xa hi tivisa leswi nga ku humeleleni etikweni leswaku hi tshama hi hlayisekini na ku hi nyika swiletelo leswaku ku famba yini ku sala yini na mahungu lama nga rhanga .

Tifilimi ta Xitsonga a ndzi tivi na yin'we ta kala swinene hi mhaka ku eka ririmi ra hina Vatsonga a hi na switirhisiwa naswona ririmi ra hina Vatsonga hi rin'wana ra ririmi leri tekeriwaka hansi swinene naswona loko ni chekini eka eka vanhu vo akita tifilimi a va talanga eka ririmi ra Vatsonga.

Vatsari va tifilimi va endla leswaku va endla tifilimi letiwani va sungula va endla vulavisisi ku ri leswi hi nga ku swi endleni hi swona ke.

Xi xiboho lexi lawulaka leswaku vanhu va xava data yo pimiwa ku fika kwihi i ku hi na ti-data ta siku, hi na ti-data ta masiku ma seven, hi na ti-data ta n'hweti se data yi ya hi munhu i yi tirhisisa ku yini hi ku loko wo va na data yi tsanana ivi i pfulapfula swi swo tala a yi hlweli no hela.

ngopfu tanihi muakatiko wa ganga leriwani Wi-Fi leyi mi nga hi nghenisela yi ta pfuna ngopfu la tikweni a swi se tshama swi endleka swilo leswiwani naswona Wi-Fi leyiwani vana loko va va lava ku apply-a mintirho online, loko va lava ku dyondza, loko va lava ku apply-a lomu swikolweni va ta swi endla handle ko ku xava data Wi-Fi leyi yi ta va pfuna swinene yi ta endla ku va na ku humelela tikweni.

Hi ku ya hi mina lexi ni nga xi vulaku ku hambana ka iPhone na ka foni ya ka Samsung i ku va iPhone yi tirhisa system ya yona n'winyi loko hi ya ka iPhone va tirhisa system leyi vulaka iOS kati Samsung yi tirhisa Android. Samsung ya ha ti fanela na tifoni letiwani ta Android hi ku Android yi le ka foni yin'wana na yin'wana kati iPhone a yi tirhisi Android.

Ti ku ya hi mina ti-influencers i vanhu lava nga na ti-followers to tala va nga na valendzeleri vo tala laha va positaka mhaka yo karhi lava nyikaka mavonelo na ku tsundzuxa vanhu leswi va faneleke va swi endla loko va ri karhi va hanya na ku dyondzisadyondzisa vanhu swo karhi leswi va faneleke ku swi tiva va tlhela va va vanhu lava rhangelaku eka ku mina ni tiva Chavi CMC ni ta swi teka as na yena i influencer wun'wana ni nga n'wi vulaka na Gagash na Philani.

Loko phephahungu ri kumile mhaka leswaku i mavunwa ndzi vona swi ri na nkoka leswaku va va tlhela va tlhelela emoyeni ku tivisa vanhu leswaku mahungu lavo mahungu lawa i mavun'wa hi kwalaho ka one two three, hikuva va nga landzelelangi kambe no endla vulavisisi vulavisisi lebyi hetisekeke, phephahungu ri fa ri tlhelela emoyeni ri ya nyika vayingiseri leswaku mahungu lamaya a hi mahungu ma ma ntiyiso naswona va kombela ku rivaleliwa swi nge he endleki nakambe.

E ku tirhisa mhaka yo fana na artificial intelligence yi kahle loko munhu a yi tirhisa hi ndlela leyinene kambe ku tirhisa artificial intelligence swi na ti-advantages swi tlhela swi va na disadvantages hikuva loko ni langutini ti-disadvantages ta kona munhu a nga ha koti ku ku hleketa, kasi advantage yin'wana yi nga i ku va munhu a tsala a tirhisa a tsala hi xilungu xa yena kasi ivi ti-artificial intelligence xi n'wi antswisela xilungu xa yena mara ku ri miehleketo ya yena ku nga ri mihleketo ya xilo lexiya xa AI, swona swi kahle loko va yi tirhisa hi ndlela leyinene.

N'wana wa mina foni ndzi ta ku xavela mara foni leyiwani ndzi ta yi seta leswi vitaniwaka child lock, u ta yi tirhisa swa xikolo ntsena ko fana na masiyisayiti i ti-website to karhi kumbe inthanete yo karhi a wu nge koti ku nghenelela handle ka ka mpfumelelo wa mina, phone ni ta yi xava u ta yi tirhisa kambe tiva leswaku a hinkwako u nga ta nghena kona hi phone leyi mara swa xikolo hinkwako u ta nghena inkomu.

Mhaka ya dijitali yi nga pfuna hi ku nyika vanhu ntirho na mikateko yo hundzula vutomi swo fana na vanhu va nga tirhisa ma pulatifomo ya inthanete ku xavisa swilo swa vona, xin'wana ni nga xi vulaka ku free lancing vanhu va nga tirhela tikhampani ta le handle hi ku tirhisa inthanete, xin'wana loko hi dyondza hi mhaka ya digital ku na mhaka ya e-learning ku dyondza hi inthanete swi pfuneta vanhu lava nga ha pfumelaka ku ya exikolweni ku kuma vutivi lebyi va nga byi tirhisa ku sungula mabindzu kumbe ku tirha.

Ni vona swi nga ri kahle loko data yi va na siku leri expire-raka hi rona hikuva swa hi maxela swinene, ndzi xava ti-data to tala ni kuma leswaku a ndzi koti ku ti tirhisa ndzi ndzi ti heta, se ti ni expire-rela ni nge se ti tirhisa tin'wani ta kona swi vava ngopfu swo fana na sweswo hi mhaka ku ni va ni ti xavele hi mali ya ya mina ende naswona ni va ni ti xavele ku durha, ti-data ti fane ti nga expire a ti fane ti hela kunene inkomu.

Swihinga leswikulu eka ku katsa xidigitali i ku va vanhu va va lahlekeliwa hi mintirho, vanhu va va lahlekeriwa hi hi mintirho hikwalaho ka xidijitali hikuva masiku lama ku tirhisiwa michini a hi khale ngopfu na ha ku vona na video video yin'wana ya le tiko ra le Chayina, laha muchini wa kona wu va ku wu kha wu phama leswi kuva leswin'wana leswi vavaka swinene hi ku swi teka mintirho ya vanhu mintirho liya a yi fe yi tirhiwa hi vanhu se ku tirha michini.

Ndzi tsundzuka loko ndzi dyondza ku tirhisa foni ku xavisa swiambalo hi WhatsApp na Facebook, ndzi dyondzile ku tirhisa eWallet ku amukela mali naswona sweswi ndzi ta kota ku pfuneta ndyangu ni ku hlayisa mali xidijitali xi ndzi pfune ngopfu ku cinca vutomi bya mina naswona ndzi pfumela leswaku na van'wani va nga swi kota loko va dyondza ni ku tirhisa thekinoloji hi vutlhari.